Loko ndzo va na malembe ya sixty ivi vana va mina va ndzi yisa ekaya ra vadyuhari, swi nge ndzi tsakisi. Hikuva swi nge ndzi ta fanela ku ndzi siya kaya ra mina na vanhu lava ndzi nga tolovela ku tshama na vona ku fana na va muakelani wa mina, ndzi famba ndzi ha sungula e vutomi byintshwa. Laha ndzi nga ta fanele ku ku ndzi tshemba vanhu vo ka ndzi nga va tivi hi ku va ndzi swekela, no ndzi nwisa e maphilisi ya mina. Sweswo swi nga ndzi tsakisi, hikuva ndzi ta va ndzi tolovele ekaya mahanyelo ya le kaya. Loko se ndzi famba ndzi ya ekaya ra vadyuhari, swi ta fanele ku ku va na ku cinca loku ku va ka kona evuton'wini bya mina.

Vakhegula lava va tshamaka ekaya ra vakhalabye kumbe endhawini yo hlayisiwa kona ehandle ko tshama na vana va vona, mikarhi yo tala va va va hlayisekile swinene. Rihanyo ra vona ri va ri ri kahle hikuva va tshama na vanhu va ku va dyondzekile ku va hlayisa hambileswi ku ri ku eka tin'wana tindhawu va va va nga hlayisekanga kahle, na vona mikarhi yin'wani va va va nga swi lavi ku ya tshama kona hikuva va lava eku tshama makaya la va nga tolovela kona la va tilawulaka kona. Kambe swi kahle swinene ku va va ya tshama ekaya ro hlayisiwa, laha va nga ta kumaka na vanghana va vona va tshama va hlayiseka.

Kokwana u fanele ku a ya a ya tshama na vakhalabya na vakhegula van'wana hikuva hala va ta tiyisisa leswaku u kuma swakudya swa nampundzu nanhlikani na swo lalela. Ku na vanhu lava va nga dyondzisiwa swakudya leswi va fanele ku va swidya swo aka miri. La kaya u ta tshama yexe a nga kumi muhlayisi na munhu wo bula na yena kambe loko a ri hala yena na vakhegula na vakhalabya van'wana va ta kuma ku bula hi lexi na lexiya, va ta olola milenge hi ku va tlanga bolo na swin'wana na swin'wana, kambe loko o tshama la kaya u ta tshamela ku dya mbitsi hi mapongo lama ma nga ta tshamaka ma ri kona la kaya.

Nkoka wa ku va na muhlayisi loko u dyuharile i ku u kuma munhu wo ku hlantswela na ku ku swekela, hi ku loko vanhu va dyuharile xi olovile ku va kuma emavabyi xo sungula va hatla va vabya miri wa vona u karhele. Van'wana a va rima miri u karhele na loko a khoma xilo xi ntsanana mavoko a ma pfumeli ma rhurhumela se ku va na muhlayisi swi kahle swinene hikuva siku leri a vabyaka wa swi kota ku n'wi pfuna, vakokwana i vanhu vo tiyela tinhloko loko a ri na munhu wo n'wi hlayisa u ta swi kota ku n'wi byela ku namuntlha ka titimeta mi nga ha yi masin'wini ndzi ta mi yela mina, mi nga sweka ndzi ta mi swekela rihanyo ra vona ri va ri ri kahle.

Kokwana loko a tshama yexe makhamba na vanhu vo hundza va ta swi kota ku va nghena va teka swakudya leswi a nga ta swi dya, na rihanyo ra yena ri le nghozini swinene hi ku a tshama yexe a nga na munhu wo burisana na yena. Se loko swo koteka ku a famba a ya ekaya ra vuhlayisi u ta kuma vanhu lava nga ta n'wi swekelaka ku a nga ti hisi, naswona a nga dyi swakudya swo bola hi ku loko a tiyela hi yexe a ya xava swakudya a nga xava na swakudya swo bola, se loko a a ri hala ekaya ra vuhlayisi u ta kuma munhu wo n'wi swekela no n'wi hlantswela no ku a vulavula na yena, a nga tshami yexe a pandziwa hi nhloko.

Vukorhokeri byo sungula i ku kaya ri tshama ri ri eka xiyimo xa kahle loko ku ri na lexi nga hoxeka kumbe lexi, kumbe mafasitere ya boxekile ya fanele ku ma lulamisiwa ndhawu yi fanele yi tshama yi basile hi mikarhi hinkwayo. A ku fanelangi ku va na laha ku nga ku ka ku nga basangi kona, naswona yi fanele ku yi va ndhawu leyi nga pfaleka ku makhamba ya nga swi koti ku nghena.

Nkoka wa kona i ku vakokwana kumbe vadyuhari loko va ri le kaya va swi kota ku va tiendlela leswi vona va lavaka swona, leswi va nga tolovela swona. Va swi kota ku dya swakudya hi nkarhi lowu vona va nga tolovela wona, kasi loko a ya a ya tshama ekaya ra vadyuhari kumbe la va hlayisiwaka kona vadyuhari swi ngo u ta fanele ku yingisela milawu ya kona vuhlayiseki bya yena byi le eka xiyimo xa le henhla, hi ku ku na vanhu kumbe va mancingelani lava va yimaka emagedeni munhu loyi a nghenaka u tsarisa vito. Swakudya leswi va swi dyaka ku na vanhu va nga swi dyondzela, rihanyo ra yena ri va eka xiyimo xa le henhla.

Munhu loyi a faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya i vana lavatsongo. N'wana un'wana na un'wana u fanele a kula hi rirhandzu na ku a langutiwa a ha kula hi vatswari va yena, u fanele ku swilo swo tala a swi kombelaka no layiwa a layiwa hi vatswari va yena a nga zi a ya kula na vana van'wana vo tala ehandle kumbe emakayeni yo hlayisa vana lavo pfumala emakaya, sweswo swa pfuna kun'wana a dyondza vumunhu. Kambe loko a kurisiwa hi manana na tatana wa swi kota ku a kula a ri n'wana wa kahle swinene wo tiva rirhandzu ra manana na ra tatana wo kula hi .

Masikwana lawa byi hakeriwa hi mali ya mfumo hi ku mfumo masikwanalawa wa swi kota ku u ku akela yindlu leyi u nga ta tshama eka yona, ivi mati wa hakela mali yintsanana naswona a wu ve ka ntshikelelo ngopfu. Ku na vanhu lava va kumaka na gezi ra mahala sweswo hi swona swi kombisaka ku i mali ya mfumo leyi yi hakelaka, yi tiyisisa ku un'wana na un'wana u etlela a dyile. Loko u nga tirhi u kuma three fifty. Loko u ri na vana u kuma ti five hundred, loko u ri mudyuhari ku na mali u yi kumaka na loko u hanya na vutsoniwa se vukorhokeri byo tala byi hakeriwa hi mfumo.

Xo sungula munhu u fanele ku a va a nga tshami hi mavoko a ku laveki munhu wo tshama hi mavoko. Xa vumbirhi i ku u fanele a va na vutivi byi ntsanani hi ku rima, a ta rima kwala kaya. Xin'wana i ku a u fanele ku a tiva ku tlhome gezi exindlulupha lahaya loko xi tshwile, na ku loko thoyilete yi kumbe exihambukelweni ku ri na swilo leswi endlaka ku mati kumbe thyaka ra yena ri nga fambi a kota ku a pfula a endla. U fanele a va munhu wo tiva ku basisa kaya, ku hlantswa swibye, ku sweka no hlantswa mafasitere sweswo i swikili swa kahle swinene.

Swi na nkoka swinene ku vanhu lavakulu va kuma muholo wo suka eka mfumo hi ku van'wana loko se va kurini a va ha swi koti ku ehleketa kahle emitirhweni hi ku va kurini naswona miehleketo ya vona se yi karhele swin'wana va nge he swi tsundzuki naswona ku mfumo wu pfuna vanhu lavakulu swi na nkoka swinene hi ku lava va nga na mabindzu a va ha teki vanhu lava se va nga kula va nga na vo ma sixty forty hikuva vakurini valava vanhu va vantshwa va ta kota ku va fika va endla eswilo swa kahle va tlakulela swilo swo tika naswona va tisa e emiehleketo kumbe mavonelo ya mantshwa eka mabindzu ya vona se swi vula leswaku lavakulu a va nge kumi mitirho se mfumo loko wu nghenelela swi kahle swinene.

Xo sungula lexi ndzi nga xi endlaka loko ndzi ri nhloko ya muti i ku ndzi tiyisisa ku laha la emakamareni lava tlelaka kona mibedo ya vona yi le ka xiyimo xa kahle tikamara ta vona leti va tlelaka eka tona ti le ka xiyimo xa kahle a ku na lweyi a neliwaka hi mpfula xa vumbirhi i ku ndzi nga laya vana va mina na nsati na van'wani lava lava ndzi tshamaka na vona leswaku a va fanelanga ku va endla swilo swa ku swi ta va khunguvanya timbilu naswona va fanele ku va va hlayisa hi ku va swekela va va endlela swakudya swin'wana ndzi nga swi endlaka i ku ndzi kombela vanhu lava va nga na vutivi lomu ku fana na madokodela na vakamberi va ta va ta kamba n'hweti na n'hweti ku laha a tshamaka kona na swakudya leswi va swi dyaka swi le ka xiyimo xa kahle.

In, a ndza pfumela ku mfumo wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende hi ku van'wana va vona i ku va etlela va nga dyanga hi vona se ku na makhamba yo tala la Afrika-Dzonga hi mhaka ya ku ku na vanhu lavo pfumala mali va ku a ku na lava nga yi kumaka kona ku hava va lahlekele hi ti-ID kumbe vatswari va lovile se loko mfumo wu nghenelela na vona wu va nyika mali kumbe wu va pfuna hi ku kuma i ti-ID teto sweswo swi ta pfuna swinene eku yiseni hansi enhlayo wa vugevenga laha Afrika-Dzonga naswona swi nga pfuna swinene ku vanhu va kuma mali yo sungula loko va kuma mali ya mudende va kota ku va xava eswilo va sungula emabindzu ya vona.

E-e, mali ya social grant ku nga leyi ya vana kumbe ya leyi ya vadyuhari ndzi vona onge a yi enelangi ngopfungopfu leya vana hambileswi va tswalaka ngopfu masikwana lawa kambe mali liya ndzi vona onge a yi ringananga i ku loko munhu swi nge a nga tirhi naswona i na n'wana un'we swi ngo i ta kuma five hundred a ndzi na vutiyisisi byo helela ku i five mani hi ku a ndzi na n'wana kambe mali liya yitsongo swinene hi ku a nge koti ku xava e mpupu gezi a hakele mati a hakela e rent ya laha a tshamaka kona no xava swiambalo swa n'wana mali liya yitsongo swinene a yi eneli loko n'wana a ya khirexe kumbe exikolweni yitsongo ngopfu swinene.

Hi xitalo titliliniki to tala a ti phakeli vukorhokeri bya kahle naswona onge a va swi tivi no hlayisa evanhu lava va vabyaka va ya ka va ya emintirhweni ya vona xivangelo xo ndzi vula sweswo i ku xo sungula a va u ta va kuma vanhu vo vabya va nga le ka xiyimo xo tika swinene va tshamisiwe ehandle emun'wini a va nghenisiwi ndzeni a va yisiwi a emimbedweni xa vumbirhi vona loko ku chaya ya swakudya ya nkarhi wa vona ku va ya dya u hi laha u vonaka kona ku va tele madokodela etitliliniki kambe loko ku ri nkarhi wo tirha kumbe va vuya u ta kuma ku ku vuya vambirhi ntsena sweswo a hi mhaka ya kahle xin'wana xi endlaka ku ndzi ku a hi.

Nkoka wa ti-mobile tliliniki i ku i wu hunguta e layeni kumbe eku vanhu va tshama e nkarhi wo leha va nga kumanga e vutshunguri kumbe va nga vulavulanga na madokodela se loko va tirhisa ti-mobile clinic va swi kota ku va tshama emakaya va tirhisa tona ku va kota vutshunguri nkarhi yin'wana u ta kuma ku munhu i i a nga ti twi kahle hi ndlela ya xiyimo xa le henhla naswona a nga yanga entirhweni and naswona entirhweni va lava e phepha leri kombisaka ku munhu loyi hi swa ntiyiso a vabya se va swi kota ku loko a tirhisa mobile clinic a kuma papila ro huma eka dokodela sweswo u ta ve a nga hetanga nkarhi wo leha a ya etliliniki ivi a nga hlamuriwi hi munhu kumbe a nga pfuniwi.